Dintlha tsa mokitlane wa ka di maemong a matle hore nka etsa kopo ya tjhelete. Ke ne ke shebile hore na di tsamaella ho kae, mme ka fumana hore di tsamaela ho makgolo a supileng hore o kgone ho fumana thuso ya ditjhelete, motswalle ke hore dintlha tsa mokitlane wa hao di be ka hodima makgolo a tsheletseng le mashome a mahlano ho isa ho makgolo a supileng. Ke moo o ka fumanang dithuso tsa ditjhelete teng.

Ngwana mme account-e ke karete eo o kgonang ho e sebedisa ho reka mme o patale ha mmamorao. E bulwa ka ho ya lebenkeleng la account eo o batlang ho e bula mme ho hlokahala bukana ya hao ya boitsebiso, lengolo la hao le bankeng le bontshang ditjhelete le mekitlane ya hao tsa kgwedi tse tharo, kapa setatemente sa hao sa mokgolo se bontshang hore o sebetsa kae le hore o kgola bokae. Moo ke teng moo o tla kgonang hore o bule account.

Kgweding eo bank-a e nkileng tswala ya yona, ho tjhelete ya monyetla wa tekano. Ke ke beile tjhelete, e leng hore ke shebile hore ke yona e tlo dula le nna kgweding eo kaofela, empa ha bank-a e se e nkile tjhelete ya yona, ke nka qeto ya hore seo ke kgonang ho se fihlella kgweding eo, ke se fihlelletse mme se nhlotseng, ke tla se bona kgwedi e latelang.

Balloon payment ke karolo ya tjhelete eo o e patalang qetellong ya loan ya hao, mme e bontsha e le ngata ho feta tjhelete eo o ka e patalang kgwedi le kgwedi.

Tjhelete ha e dule le motho. Motho ha tshwere tjhelete letsohong wa e sebedisa ditlhokong tsa hae, mme hoo ke hona ho sitisang motho hore a ka ipehela tjhelete eo a tlabeng a e hloka ka nako eo.

Motho ha e na le life cover, o tshwanela ho ela hloko hore o kgetha bajalefa ba hae ka tsela e leng hore ba tlo sebedisa tjhelete eo hore e ba tswele molemo. Ba e sebedisetse dinthong tse leng hore ba tla be ba bona hore di tla sebeletsa bana ba mofu kapa di tla hlokomela, bao ba ratwang ke yena ba neng a tshwanetse hore a ba hlokomele, eseng batho feela ba tlang ho senya tjhelete eo ntle le lebaka.

Ha o ne o ntshe tjhelete ATM empa tjhelete ya hao ya tswa e shota. O tshwanela ke ho ya bank-eng ya ATM eo o neng o sebedisa. O hlalosetse basebetsi ba bank-a hore tjhelete ya hao e shotile mme bona ba na le tsela eo ba kgonang hore ba sebetse bothata ba hao ka bona. Mohlomong ba ka ba le di-camera tse dutseng di ATM-eng moo o ntshitseng tjhelete teng, mme seo se ka o thusa hore ba kgone ho o rarollela bothata ba hao.

Mokitlane wa botho o bobebe haholo ho mang le mang ya sebetsang. Empa ba bang ho thata hore ba ka ho fihlella hobane tjhelete eo ba e sebeletsang e nyenyane haholo, mme ba ke ke ba kgona ho kgutlisa tjhelete ya mokitlane o ba tla beng ba o nkile. Ba bang ba sebetsa ho ya ka dikonteraka ha se basebetsi ba nako e telele mesebetsing, moo ba sebetsang teng jwale ha ho no ba bobebe ho bona hore ba ka kgutlisa tjhelete eo ya mokitlane.

Ho mme a sa kgoneng ho patala sekoloto sa hae sa mashonisa. Re a dumellana le yena hore ke tshwara phone ka tlung ya hae. E ka ba sehatsetsi, theleveshene mme tse bapalang mmino kapa laptop, ho hong ho lekanang le tjhelete eo a hlolehang ho e patala. Mme ke mmehela nako ya hore o e patala ka mora nako e kae. Ha hloleha re rekisa ho hong ha ntho tseo tsa hae, re tsebe ho kwala sekoloto sa hae.